Ukuguquka kwemozulu nokushuba kwamanzi ngokuqondile, kuthinta ukukhupha izithelo zezitshalo kanye nokukhupha izilwanyana. Ukwanda kwemisebe yezilwanyana ezihlukile, nokushisa okukhulu, kukhokhela ukugqilaza kwemikhakha yokulima lokwenza ukuba izithelo zifikelele ekuphileni. Ukugqilaza okunjalo kukhokhela ukungabikho kwemihlaba, ukungabikho kwemisebenzi, nokungabikho kwemali, ikakhulukazi ezindaweni ezisebenzisa imikhakha yokulima yendabuko. Ukungaqondwa kwemozulu kwenza kube nzima kubalimi ukuhlela nokuvumelana nemikhakha yabo ngempumelelo. Ukukhokhela kwemisebenzi yezilwanyana kanye nezifo kungaba mikhulu ngenxa yokuguquka kwemozulu. Ekugcineni, ukuguquka kwemikhakha yokukhula kungenza kungafani phakathi kwesikhathi sokutshala kanye nemibandela yokukhula engcono, okunciphisa ukukhupha nokuthinta umthunzi wezithelo zokulima.

Ukufuduka kwabantu emakhaya ukuya emadolobheni kuye kwaba nemiphumela emibi kakhulu emiphakathini yabalimi. Lapho abantu abasebenza emapulazini befuduka, kuyashoda abantu abasebenza emapulazini, okubangela ukwehla kokukhiqizwa kokudla. Lokhu kuholela ekuphukeni komthetho wasemakhaya, njengoba abalimi abasasebenzi ngokwanele ukuze bakhiqize imikhiqizo yabo. Ngaphezu kwalokho, ukufuduka kuholela ekwehleni kwabantu abasebancane, okwenza kube nzima ukugcina amasiko nemikhuba yasemakhaya. Ekugcineni, ukufuduka kuholela ekuhlukaniseni imindeni njengoba abantu befuduka ukuze bafune imisebenzi emadolobheni, beshiya imindeni yabo emakhaya. Konke lokhu kuholela ekuwohlokeni komphakathi wasemakhaya.

Izindlela zokudla okufakwe emathinini kanye neqhwa zinciphisa ukumosha ukudla ngokunciphisa izinga lokushisa nokunciphisa ukukhula kwama-bacteria. Izindlela zokudla okufakwe ethinini kanye neqhwa zinciphisa ukumoshwa ngokudla, ukunciphisa izinga lokushisa lapho ukudla kugcinwa khona. Ukupholisa okusheshayo, nokugcina kubanda kuvimbela ukudla ukuthi kungakhuli ama-bacteria namanye ama-microorganism abangela ukumosha. Iqhwa ikakhulukazi lisebenza kahle ngokunciphisa izinga lokushisa ngokushesha. Ngakho-ke ukudla kuhlala kakhulu isikhathi eside.

Ngokubona kwami, yebo, ukulima kuwumsebenzi obalulekile kakhulu namuhla. Ukulima kuyahlala kubalulekile ngosizo lokuvelisa ukudla, ukuthuthukiswa kwezimali, nokunqulwa kwemvelo. Nakuba kunzima ukuthuthukiswa kwemvelo, njengokushintshwa kwemvelo nokungatholakali kwezinto okuthintayo ukukhixiza kwezihlahla nokwenza imisebenzi, ikakhulukazi ezindaweni ezilima ngendlela yendabuko. Ukulima kusinikeza ukudla kwansuku zonke. Uma silima asidingi ukuthi sibe nemali kanye nemisebenzi.

Ukusungumela kwesizinda esingumqakathi sokuqhakaza, esibambelele ekulimeni izilimu nezinambuzane, sicele ukumemela abantu bakule ndawo, futhi sabelise izindawo eziseduze. Lokhu kuyasabela ngqo ukungasebenzi ngokudala imisebenzi ekulimeni, ekwenzeni, nakwabeliseni ngaphakathi kwesizinda. Ukwenza kahle kwesizinda kuyakhuthaza nezinye izindawo ezihlobene, njengezokuthutha nokwenziwa, ukukhokela ukwanda imisebenzi. Ngaphezu kwalokho, ukwanda kwemiphumo yokulima kungakhokela ukukhula kwezimali, okukhuthaza amanye amabhizinisi, nokudala imisebenzi ngendlela engaphandle. Ngakho-ke, isizinda siphakamisa kakhulu ukunciphisa ukungasebenzi ezindaweni zasemakhaya.

Uma nginganikezwa ithuba lokusebenza epulazini, ngingakhetha ukusebenza ngezitshalo. Lokhu kungenxa yokuthi ukusebenza ngezitshalo kuvame ukuba nobungozi obuncane kunokusebenza ngemfuyo. Izitshalo azinawo amandla okuhlasela noma ukwenza ubuhlungu njengezinkomo noma izinkukhu. Ngaphezu kwalokho, ukusebenza ngezitshalo kungaba khona okumnandi futhi okuhlanganisa, njengokubona izitshalo zikhula, futhi zithuthuke. Izitshalo zibukeka zizinhle futhi zisinikeza amakha amnandi, kanti ukusebenza ngemfuyo kuyingozi kakhulu ikakhulukazi kudinga abantu besilisa.

Ukufinyelela kwezobuchwepheshe njenge-Artificial Intelligence, kungenza kube lula ukwenza imisebenzi eminingi ekulimeni, koda akuyona into eqinisekisile ukuthi ukunciphisa isidingo sabasebenzi. Ngesikhathi i-AI ingase isebenze ngokuphumelelayo emsebenzini ethile, njengokubona izitshalo ezigulayo noma ukulawula ukunisela. Isidingo sokuqonda ukulungisa nokuqapha kusekhona. Ngaphezu kwalokhu, ukusetshenziswa kwe-AI kuhlanganisa ukufunda nokuqeqeshwa okuqhubekayo, okudinga abantu abanolwazi. Ngakho-ke, kunokuba kunciphise isidingo sabasebenzi, i-AI ingase ishintshe izinhlobo zemisebenzi ezidingekayo ekulimeni. Idinga abasebenzi abanolwazi lwezobuchwepheshe.

Ubaba uMthembu, uma eqala ibhizinisi lokufuya izinkukhu, uzodinga indawo yokufuya izinkukhu. Lokhu kungaba yindlu enkulu igumbi noma isikhathi esikhethekile esiqinile. Indawo kufanele ibe yindawo ehlanzekile, ehlanzekile futhi ephephile. Uzophinde adinge izinkukhu, uzodinga ukudla ukudla kwezinkukhu. Izinkukhu zidinga ukudla okunempilo nokuhlangabeza nezidingo zazo. Uzodinga amanzi, izinkukhu zidinga amanzi ukufinyelela emanzini ahlanzekile. Uzodinga imishini, lokhu kungafaka phakathi izitsha zokudla, namanzi, izibani, nezinye izinto ezidingakalayo. Uzodinga imali, uzodinga ulwazi. Ubaba uMthembu uzodinga ulwazi mayelana nokufuya izinkukhu, njengokuthi ungazinakekela kanjani ukuthi ungaziphatha kanjani, noma ezigulayo ungaziphatha kanjani. Uzodinga imakhethi, uzodinga ilayisensi.